Van'wamapurasi va nga hlayisa rihanyo ra swifuwo swa vona hi ku hi ku senga hi mavoko laya baseke ni ku tirhisa switirhisiwa swo basa loko va senga ku senga hi nkarhi wun'we ni ku nyika swakudya leswinene mbuyelo wa kona i masi wa nkoka swifuwo leswi tiphineke vuhumeleri lebyi tlakukeke ni ku tshembiwa hi vaxavi.

Ina mhaka ya ndhambi yi na xandla swinene eka vurimi hikuva swiharhi swa bodlomela ni ku nwela hi nkarhi wa ndhambiloko ku ri swimilana swa khukhuriwa swi nga se tekana ku kula hikuva a swi lavi mati ya ku tala.

Ina va fanekele va tlakusa maxavelo ya maxaviselo ni mintsengo ya leswi va swi xavisaka hikuva lomu va sitokaku kona mintsengo yi va yi gonyile na vona va fanekele va va na mbuyelo loko va ri karhi va xavisa loko va nga engeteli ntsengo lowu va nga tlakusi mixavo ya vona a va nge vuyeriwi hi nchumu na timbewu leti va ti tirhisaka ku byala ta tlakuka hikuva maxavelo ya switolo leswikulu ya va ya tlakukile.

Xa ku sungula ni ta n'wi dyondzisa leswaku ku ri u fanekele a hlamba mavoko naswona a hlantswa leswi a faneleke ku swi tirhisa ku senga ni ku sengela eka swona naswona u fanekele a tiva ku hlayisa nkarhi a swi tiva leswaku swifuwo swi na nkarhi wa ku swi senga swi sengiwe nkarhi wun'wana na wun'wana ni swi swona a va ni vutivi bya ku ri swi fanekele swi va na mphakelo wa swakudya swo karhi leswaku swi nyika mbuyelo lowunene wa meleke.

Xa ku sungula i ku cinca ka maxelo leswi vitaniwaka climate change hi ririmi ra xinghezi kutala ka switsongwatsongwana na vuvabyi ku durha ka switirhisiwa swa vurimi.

Swikongomelo swa agri-BEE i ku pfuxeta misava ya vurimi ku nyika vanhu hinkwavo katiko wa ku nghenelela eka vurimi ku endla vurimi lebyi tiyeke naswona lebyi lulameke ku aka ikhonomi ya ximunhu hi ku tirhisa misava.

Endla leswaku ri va a tender ti work exopo naswona va tsundzuxiwa leswaku va ya endla tidyondzo ta vurimi.

Ndzi nga ta pfumela hawa a ndzi nga ta pfumela hikuva tihuku letiwana i ta bindzu ra mina ra vurimi a yi ku dya kumbe ku endla xana xixevo xa ndyangu xixevo xi nga wo no xaviwa loko hi xavisile hi hi va na mbuyelo eka bindzu ra hina ra vurimi tanihi ndyangu.

Tindlela leti nga tirhisiwaka hi van'wamapurasi ta ku xavisa hi leti fanaka na letiwani van'wamapurasi lavatsongo va nga xavi va xavisa eswitolo lomu emadorobeni eka social media kumbe word to word kumbe hi ku vulavula ku famba hi ndlela va ri karhi va xavisa va ngo ho tirhisa bakkie ya vona ku famba va vula leswaku va xavisa yini kumbe va endla mikandziyiso kumbe matsalwa yo karhi kumbe vutshunguri bya le le ka swiyanimoya va ya va ya tivisa leswaku va kumeka kwihi vanhu va kota ku ta va ta xava loko va tshamaka kona.

Ndzi nga endla leswaku va va na va teka tidyondzo ta vurimi ku va na tinhloko ta ntirho.

Okay xo sungula i ku kombisa ku hlonipha ni ku tlangela kumbe swikwembu va le hansi ku hlanganisa ndyangu ni vaakelana ku hlanganisa vana ni ndhavuko ku dyondzisa vana hi ndhavuko hi ngo vula na swo fana na sweswo.

Okay xo sungula lexi fanaka ni xi cheka i vo china na dyondzo leyi lavekaka xiyimo xa tirhi mali leyi heleleke vuhlayiseki bya ntirho ndhawu ni vutomi bya le makaya rirhandzu ra ntirho.

A wu xa ku sungula dyondzo ya matiko ni ti workshop vuxokoxoko bya digital ku tirhisa ti smartphone ti-App ti TikTok ti WhatsApp kumbe YouTube ku hundzisela swiletelo a i xin'wana va nga xi tirhisaka vanhu lavawani va van'wamapurasi mindhavuko ya dyondzo eka ntirho eku tirhisa radio na TV ya le tikweni swi nga va pfuna.

Ina na swi tsakela hikuva i ya tsokombela naswona na swi tiva leswaku yi endliwile hi yini ku nga meleka leya humaka eka homu ya katsiwa na tin'wani ta ti-cream.

Xa ku sungula i vuhlayiseki bya ntirho swa va PPE mali leyi ringaneke nkarhi wo wisa lowu ringaneke dyondzo ni ku letela ku na mfikelelo eka swi eka switirhisiwa swa swa ntirho.

Ma marimelo ya ndlela ya ndhavuko ya na nkoka ni ku pfuna loko swi ta eka timhaka ta timali hikuva a ya lavi timali ta ku tala ku kota ku ma fikelela loko ma ringanisiwa ni marimelo ya ximanguva lawa.

Van'wamapurasi va nga kuma dyondzo ni ku leteriwa va fanele ku nyikiwa dyondzo yo olova ni ya le ntolovelo hi ndlela yo tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji tanihi smartphone drones GPS app na ti laptop khomp computer vo dyondzisiwa ku tirhisa swilo leswiwani va nga kota ku swi tirhisa hi ndlela leyinene va tiva ti-regulations ndlela ya vo biha va tiva leswaku loko va ri ka ti so swo fana na ti social media va nga landzeleli mahungu man'wana na man'wana va faneleke va languta va tiyisisa va nga se ma la va nga se ma landzelela swo fana na ku ku humesiwe ni ti-post to kombisa leswaku ku ri ku na swa mpfuno wa swa timali eka department yo karhi or ndzawulo yo karhi va fanekele va rhangela va tiyisisa hi ku foyinela van'wani.

Tinguluve tingomo bya swakudya leswi nga na ti-protein yo tala tinese ya busy hiv mavele ni a hambileswi ni ni ma kha ma madyelo yo fana na ya lawa yona ya nga pfunaka leswaku swi hatla swi nyuhela ni ku kula hi swona.

Murimi a ngo ho no cheka leswaku a ku na tindlela tin'wana a nga ti landzelelaka leti ti nga durhiki to afford-eka a nga seza a teka ndlela leyiwani ya vuvekisi bya mali ni ku tiva leswaku vuvekisi bya mali ri famba hi ndlela ya njhani.

Ndzi nga ka ndzi nga rhurhela eka ndhawu yintshwa lexi ni nga xi endlaka i ku tirhisa switirhisiwa swo fana na ti-soil fertilization irrigation na ku cinca swimilana leswi nga ta va ni ri karhi ni swi byala ku kota ku vona leswaku ku va na ku cinca xana ke naswona ni ku byala swimilana leswi nga modifayiniwa leswi nga swa GMO.

Hawa a swa ha hlayisekanga hikuva vanhu vo tala va thyakisa mbangu hi matirhelo ya vona naswona ku na mahanyelo ya ku biha yo fana na na vugevenga.

Lexi va nga xi endlaka varimi lavatsongo va nga byala kumbe ku fuwa swifuwo swo karhi kumbe swimilana swo karhi va swi kurisa loko va swi kurisa va heta va xavisa kwala emugangeni lowu va tshamaka eka wona kumbe vugono xavisela switolo leswikulu loko ku ri va swi kota ku swi fikelela.

Ina, swa khumba.

Leswi va faneleke va swi endla i ku va emurhangeri wa vona a endla leswaku va va na mpahla leyi fambelenaka na maxelo lama va tirhelaka eka wona wona tanihileswi swo khumbarheta tinhloko loko ku ri karhi ku hisa loko ku titimela majezi ya kufumela ni ni ni tintangu ta mabuntsu ta kahle.

Vatirhi va le mapurasini va ngo va na khombo ra ra ku va va vavisiwa hi swilo leswi va tirhaka hi swona loko va nga ri na vutivi bya swona naswona ni ku tikuma va vavisekile hi tikhemikhali to karhi loko va nga mbalanga swo sirhelela tanihi ti handle live kumbe ku hlamba mavoko before va dya swakudya swi ngoho va no vangela khombo ra vutomi bya vona.

Lexi a ndzi ta xi endla tanihi mutirhelamfumo ku olovisa xandla a ndzi ta endla leswaku ndzi pfuna van'wamapu van'wamapurasi kumbe varimi hi swa timali ni ku va pfuna hi switirhisiwa.

Ti nga nyikiwa swakudya swo fana na soya mavele ya soya na wa brand ku nga koroni leswi nga na protein ya le henhla ya le ya level ya le henhla.

Swi pfuna eka ku gayela ka nyoka naswona swa sivela switsongwatsongwana swo karhi swi kumekaka ekhwirini.

Swi na swi na swi na nkoka wa ku pfuna leswaku misava yi nga hatli yi karhele naswona ni ku nyika mbuyelo wo tsakisa eka murimi.

Loko munhu a lava ku humelela loko a sungula swa mabindzu u faneke a languta leswaku misava u na yona naswona yi nonile naswona u na mali yo ringanela ku simeka swa vurimi na naswona u na ntokoto na naswona u na vuxokoxoko byo enela na naswona loko a nga ri na mali yo enela u ta yi kuma kwihi mali yo n'wi seketela ku va a kota ku fikelela leswi a swi kunguhataka.

Lexi munhu a nga xi endlaka ku hlela bindzu ra yena ra vurimi i ku kunguhata naswona ni ku famba a lavana na mpfuneto wa swa timali ni ku lavana ni dyondzo ya ya bindzu ra vurimi leswaku a swi tiva leswaku ri fambisiwa njhani naswona ni ku tirhisana ni van'wana lava nga na mabindzu ma vurimi.

Swi va swi ri na nkucetelo eka ku tsandzeka ku fikelela eka van'wavurimi lava nga na mabindzu lamatsongo hikuva a va koti ku fikelela na swona swi endla leswaku va xava mbewu yitsongo va tlhela naswona va tshovela ntshovelo lowutsongo hikuva va vile na mbewu lowutsongo.

I ku va ni switandzhaku swa ku kayivela ka swakudya naswona ni ku pfumaleka ka mitirho ya vanhu lava tirhaka ku endla swakudya kumbe ku tumbuluxa swakudya.

Eka vaakatiko va muganga ni mi tivisa leswaku ndzi xavisa swimilana swa matsavu ni swimilana swa mabulomu swo sasekisa tiyindlu. Ndzi kombela leswaku mi ndzi seketela leswaku ni ta ndlandlamuka naswona ni ta kota ku ku si ku simeka mitirho leyi nga ta ndlandlamuxa miganga ya ka hina loko se loko nsimu ya mina yi va yi ri karhi yi kula.

Ina ndzi nga tirhisa tikhemikhali hikwalaho ka ku ri ku cinca ka ta maxelo laha emisaveni swi na nkucetelo wa ku va na mbuyelo lowutsongo so loko ni tirhisa ti khemikhali ndzi ta kota ku va na vuyelo wa le henhla naswona loko ni va na vuyelo wa le henhla ndzi ta kota ku va na ntshovelo wa le henhla ni nga ta kota ku xavisa ni vuyeriwa hi ntsengo wa le henhla.

Xa ku sungula i ku pfumaleka ka ndhawu. Xa vumbirhi ku kala ka mati. Xa vunharhu ku va ekule ni mabindzu naswona ni ku pfumala makete kumbe nseketelo wa mfumo.

A ndzi ta tshoveka mbilu hikuva i swilo leswi ndzi nga tolovela ku swi endla naswona na miehleketo ya mina yi toloverile ku langutana na swona.

Ku andza ka madoroba ku kucetela vurimi hi ndlela yo fana na ku endla mitirho eka va ya vaaki.

I ku va swi va pfuna leswaku va hlayisa mali naswona va va ekusuhi na le ntirhweni va kota ku hatla va fika va nga hubuti ngopfu ya.

Na pfumelelana ni xiphemu lexi xi nga hlamuriwa xi nga tsariwa laha ehehla. Swi na nkoka ku va ni xirhapa xa matsavu loko munhu a ri ni vuvabyi bya bya high blood kumbe vuvabyi bya BP. Leswi swi pfuna leswaku vuvabyi bya PP byi lawuleka hi ntumbuluko loko munhu a ri karhi a dya miroho ya matsavu.

Ndzi nga vula leswaku swi na nkoka leswaku tiyindlu letiya va tshamaka eka tona ti va ni vuhlayiseki byo fana ni swa ku lawula mindzilo naswona ni ma-security hikuva laha ndzi nga kona ti ku hlayisekile kambe hayi swa ngopfu hikuva switirhisiwa leswi nga tirhisiwaka ku ti aka naswona a swi na vuhlayiseki ende swi na khombo eka ndzilo.

Vukhamba byi na nkucetelo wo yisa muholo wa murimi ehansi hikuva mbuyelo wa yena wu va wu nga ha vonaki. U va a ri karhi a tirhela ku tlhelela endzhaku naswona a nge fikeleli laha a la ku fikelela kona loko a simeka vurimi bya yena. Leswi swi nga endla eka nkarhi wun'wana a hetelela a tshika a nga ha lavi ku rima hikuva a tsandzekaka ku fikelela ku xava switirhisiwa leswi a faneleke swi tirhisiwa hikuva vukhamba byi ri karhi byi ya byi ya emahlweni byi n'wi tekela muholo wa yena kumbe mbuyelo wa yena.

Munhu a nga ha ya eka ti-radio ta community kumbe a famba a ri karhi a nyikela vanhu ti-pamphlet kumbe a famba a ri karhi a xavisa hi movha loko hi ku u na movha a ri karhi a tirhisa xo vulavula hi xona xo fana na mic kumbe xipikara xo vulavula hi xona.

Leswi swi na nkoka hikwalaho ka ku ri swi ta pfuna rixaka leri taka ra vana va tiko kumbe naswona ni ku hlayisa ndhavuko swi na nkoka naswona swa pfuna leswaku loko marimelo laya sweswiwani a yi le ku vuyiseni ya pfunetiwa hi lawa ya khale ya ndhavuko.

Ndzi nga vitana va vulawuri hikuva hi vona va nga ndlandlamuxeriwa swona leswaku loko ku ri na vukhamba va tirhana na swona. Ku tirhisa ku ku langutana na khamba hi wexe swi hambananga na ku veka nawu emavokweni ya mina leswi nga ni onhelaka vumundzuku bya mina.

Ndzi nga endla vurimi bya le madorobeni kumbe ndzi endla vurimi bya nhlangano hi tirha as a community.

Mhaka ya ku tirhisa sayense yi pfuna leswaku ku va ni ntshovelo wa le henhla naswona yi pfuna leswaku ku kota ku rimiwa na hambi ku ri nkarhi wa dyandza etikweni naswona na hambi misava yi nga ha ri kahle ya kota ku pfuxiwa hi xisayense.

Ndzi nga tiyisisa leswaku ndzi endla magoji ya ti-drainage naswona ni byala timbewu ta ti-crop leswaku ri ndzi nga onheriwi hi mpfula leyiwani yi taka.

Ndzi nga tivisa leswaku ndzi lava vatirhi vo fana na lava ku chayela materetere, ni lava ku chayela e swi swi e timovha to rhwala tinhundzu, ni lava va ku chayela tilori ta swi ta leswi hi nga ta va hi swi tshoverile naswona ni lava ku khurhela naswona ni lava va va ku hlavutela mbewu.

va ku ri swiphiqo swa ikhonomi kumbe ntumbuluko kumbe vanhu ntirhisano wa vanhu.

Hi ku kunguhata, ni ku landzelela leswi humeleleke eka nkarhi lowu hundzeke.

Van'wamapurasi va nga tirhisa tibuku ta dyondzo ya vurimi leti dyondzisaka leswaku eka nguva yo karhi ku byariwa swimilana swa njhani, naswona swimilana swo karhi swi pfunetiwa hi swilo swo swa njhani, naswona swifuwo swi swi phameriwa njhani hi ku ya hi tinguva.

Va nga endla leswaku va tshama va ri karhi va cinca swibyariwa leswi va swi byaleke, naswona va byala swibyariwa ku ya hi ku tiya ka swona loko swi ya eka tinguva naswona ni ku langusa leswaku swibyariwa swo karhi swi teka nkarhi wo fika kwihi leswaku swi kula.

Ina, ya laveka leswaku munhu a kota ku tiva leswaku ku laveka yini ku kota ku simeka bindzu ra mapurasi, naswona a kota ku tiva leswaku ku laveka ntsengo wo fika kwihi naswona u fanekele a ya endla purasi ra yena eka ndhawu ya le kwihi, naswona tinguva ti famba njhani naswona ti fambelana kwihi na mapurasi.

Swibyariwa swa GMO, leyi vitaniwaku Genetically Modification Organism, swi hlangana na thekinoloji ya vurimi bya precision hi ndlela yo cheleta, laha ka precision ku tirhisiwaka tindlela to fana na ti-drone ku cheleta na ti GVS na swin'wana na swin'wana.

Ndzi nga endla leswaku ndzi cheka leswaku misava ya mina yi nonile naswona a yi na switsongwatsongwana, naswona i misava va leyi yi kotaka ku angarhela tinguva hinkwato naswona ndzi nga endla leswaku ndza yi haxa hi mati kumbe ku yi cheleta leswaku yi olova ku byala eka yona.

Purasi ra mina ri fuwa tinyimpfu leti nga havaka vurhena naswona ku na darata yo sivela swiharhi ku nghena laha hi tirhelaka kona, naswona ku na ma-security ya vurindzi kumbe va vurindzi va kona ku ta hi sivela eka swigevenga.

Ku hatla munhu a kota ku fikisa swibyariwa swa yena eka timakete naswona ni ku endla leswaku vurimi bya yena byi kota ku fikelela swimilani hi nkarhi, a nga fambi ndlela yo leha.

Swibyariwa swo fana ni beetroot, potatoes swi nga hlayisiwa ku fikelela tin'hweti ta mune kumbe nhungu hi ndlela leyi vitaniwaka road sell kumbe ku swi veka eka ndhawu yo titimela.

I nimixo hikuva ku va ka ha titimela naswona ku nga se huma dyambu leri nga swi vuniseki.

H kuva endlela ti-workshop leti u nga ta ka vanhu lava nga na vutivi u ta va kombisa matirhiselo ya switirhisiwa leswintshwa.

I ndzhati naswona ndzi ti lulamisela ku byala swimilana swo fana ni mavele ni matimba.

E-e, a wu ringanelanga hikuva i wutsongo loko wu ringanisiwa na matikelo ya ntirho lowu va wu tirhaka.

Hi wexe kumbe ndyangu hikuva a ndzi na mali yo fikelela ku hakela vatirhi lava thoriweke.

Teretere ku kota ku rima hi rona.

Ku tlhavela swifuwo swi na nkoka loko swi ta eka ntungu wa vuvabyi byo karhi kumbe switsotswana kumbe, swivungu swo karhi leswi nga kona swi nga vangelaka swifuwo vuvabyi byo karhi.

Swi pfuna leswaku misava yi tshama yi tsakamile naswona swi pfuna leswaku swimilana swi tshama swi ri karhi swi kuma mati yo enela na mati ya tshama ya ri kona yo enela ensin'wini kumbe e eka murimi.

Lexi ni nga xi endlaka i ku ku endla magoji lama vitaniwaka ti-drainage leswaku loko mati ma ta ya tele ya khulukela kona, naswona ni ku byala swimilana leswi kotaka ku hanya hi minkarhi ya timpfula.

I ku vuna ka ximilana ni ku tsotsongahala, ximilana xi leta ku kula kumbe xi oma.

Ina, swa cheliwa leswaku swi kota ku hlayiseka for nkarhi wo leha, naswona swi kota ku tirhisiwa na hambi nguva ya swona yi hundzile.

Ti-agricultural activities ti pfuna vantshwa hi ndlela ya ku va dyondzisa marimelo, ni ku va pfuna hi tindlela leti ti nga va pfunaka ku kuma mpfuno wa swa timali naswona ni switirhisiwa swa le mapurasini. Naswona loko va ri karhi va burisana ni lava nga na ntokoto kumbe van'wamapurasi va va va kota ku tiva leswaku ri vurimi byi sungurilwa njhani naswona ku laveka yini leswaku va kota ku ya emahlweni na byona.

I ku swi hlantswa loko swi thyakile ni ku swi ayina munhu a swi veka endzeni ka wadoropo kumbe endzeni ka beke yo karhi.

Swi va tikisela loko swi ta eka nxavo wa mafurha lawa faneleke va ma tirhisaka ku ma chela eka xo eka xo famba lexi va nga xi tirhisaka ku rhwala nhundzu ya vona.

Purasi ra mina i purasi leri nga kula swinene naswona ri byala tidiriva leti nandzikaka to tsokombela leti kotaka ni ku endla vhinyo leyi nwiwaka tiko hinkwaro ku angarhela ni ni matiko akelana, ni matiko lama tlhandlukaka lwandle or vupeladyambu.

Mitirho yo fana ni micato, mintirho ya ku fana ni ku lovola, mintirho yo fana ni ku tlangela ku hundza ka munhu kumbe ku tsundzuka kumbe ku pfula ka ribye ra munhu la hundzeke emisaveni.

Ku rhumeriwa ka swibyariwa swo karhi laha tikweni ra Afrika-Dzonga eka matiko ya le handle, swi vuyerisa ikhonomi ya tiko hi ndlela ya ku va loko ku ku kokiwa kumbe loko ku ri karhi ku tekiwa mali yo fana na na na ti-tariffs eka leswi humaka etikweni. Naswona swi endla mitirho ya vanhu lava lava chayelaka swifambo leswi rhwalaka swo fana na tilori.

Ndzi nga endla leswaku swibyariwa swa mina swi tshoveriwa nkarhi wa swona wa ku swi rhwaliwa swi rhumeriwa ehandle wu nga se fika, leswaku ni ta kota ku kuma nkarhi wo enela ku va ndzi kota ku swi hlantswa swi basa hi nkarhi wo enela lowu nga ta ka wu nga kavanyetani na nkarhi wa ku swi rhwala swi humesiwa swi ya kolomo eka timakete.